Ke ne ke ikutlwa ke itumetse ebile ke na le boitumelo fa ke palame sefofane, ka gonne ke ne ka ikutlwa ke gololosegile, mme gape ke bona ditshwantsho tse dintle tsa lefatshe. Ke le kwa godimo ke ne ke fofela kwa lefelong la Kapa ke lefelo le le itumedisang mme phitlhelelo eno e ne e le e botlhokwa go nna le maitemogelo a mašwa le go bona dilo ka kopanelo pelo e e farologaneng ke ne ke itumetse thata.

Ke toro ya me go ka ipona ke palame sefofane ke ka ntlha ya gore ke rata maikutlo a go gololosega le go bona lefatshe kwa godimo. Go bona ditshwantsho tse dintle le go itumela phitlhele sa tlwaelegang. Le fa go ntse jalo batho ba bangwe ba ka tshaba sefofane ka ntlha ya kotsi e ka e ba e akanyang e kana lebelo la sefofane kgotsa go tlhoka ga maemo a a sa tlwaelegang a maranyane. Ke ka ntlha ya go tlhaloganya kotsi e tlwaelegileng kgotsa tshireletso ya bafofedi mme ke itse gore go tshegetsa maikutlo a tsone go botlhokwa thata.

Ke akanya gore tiriso dibese mo toropong ya me e na le melemo le dikgetho. Ke rata gore dibese di thusa batho go ya tirong go ya dikolong le mafelo a a farologaneng ka bonako. Le ka ditshenyegelo tse di kwa tlase go feta go tsamaya ka koloi. Le fa go ntse jalo ke sa rate gore ka nako e nngwe dibese di na mo maemong a a tletseng batho di sena botswerere, kgotsa di emetse nako e telele mo metlheng ya dibese go tlhokega gore go nne le tsamaiso e e tlhamaletseng. Dibese di tsamaye ka nako e e rileng le gore go ka tokafatsa dikoloi tse dirisiweng gore go nne le le botswerere le polokego.

Mathata a tla kopana le o na a ka nna jaaka go tlhaloganya kafa karata e dirang ka gonne, jaaka go tsenya PIN kgotsa go e tima kapa go activate-a go netefatsa gore go na le madi a lekane mo karateng. Pele ga go e dirisa mathata a mara a thekenoloji jaaka go se amogelwe ke metšhini kgotsa go nna le phoso mo go tseyeng ga data go ithuta melao ya tsone karata tse di botoka go go netefatsa gore o se ke wa go itlhaganela ka madi kgotsa go dirisa ka tsela e e sa siamang.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese e ka nna go nale tsholofelo boitshwaro lo fa a tsamaisa batho. Go nna motlotlo le boikokobetso o direla bareki ka tlotlo le kagiso go nna le temoso le kutlwelobotlhoko go ela tlhoko ditlhoko tsa ba bangwe le maemo a a farologaneng a baeti. Bakgweetsi ba dibese ba thusa maitemogelong a siame a go ya ko tirong ka gore ba thusa batho go fitlhela maemo a bone ka nako e rileng ba fokotsa go goroga maemelong a tseneletseng fa bareki boikanyego le poloko mo tseleng go dira gore leeto le nne le le itumedisang.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike sa dibese di ka akaretsa go nna le tlhotlheletso mo di palamenteng, ka gonne batho ba le bantsi ba ka se kgone go fitlhelela kwa ditirong ka nako. Go ka nna le kgatelelo ya maikutlo le kgatelelo a bodutu mo bathong ba ba tshwanetseng go ya tirong kgotsa sekolong. Ditiragalo tse di sa thulaganyo tladitsweng jaaka dikotsi mo tseleng fa batho ba leka go tswelela ka ditlhopho tse dingwe tsa di palamente. Batho ba ba yang kwa ditirong ba amega jang fa badiredi ba dibese ba strike kana gore ba ka tlhaela go fitlha ko tirong ka nako. Ba ka bakela kgwebo, kgotsa tiriso ya ditlhopho tse dingwe go ka nna le kgatelelo le stress ka maikutlo a di palamente tse dingwe kgotsa go botlhale mo mebileng ya tiriso. Go ka direga gore go fetola ditlhotlhwa tsa letsatsi le letsatsi ka tsela e e sa itumediseng.

Di tsamaya ka nako e rileng ka gonne di thusa batho go fitlhelela maemelong a bone ka nako jaaka ya kwa tirong kapa ko sekolong. Go tokofatsa tsamaisiwang motse go fokotsa kgatelelo mo mebileng le go thibela ditlhotlheletso mo tseleng. Gape go fa batho boikanyego le sireletsa ka gonne dibese tse di tsamaya ka nako di fokotsa dikotsi mo ditseleng nna se nka se dirang fa bese e nkeme ka dinao. Ke tla bona mekgwa e mengwe a go fitlha mo maemelong jaaka o ka tsaya bese e nngwe kgotsa palamente a modumo gape ke ka reka nako ya gore ke tsene ka pele.